Maikutlo a ka bakeng sa batho ba mapolasing, ke nahanang ho re batho ba mapolasing ba tshwerwe hantle. Ka hobane balaedi ba teng mapolasing ho ba bontsha seo ba tlamehile ho etsa ho re diphoso di se ke tsa ba teng mosebetsing e tla beng ba ho etsa. Ntho enngwe e hlalosang ho re basebeletsi ba polasing ba tshwerwe hantle, ke ho re ho na le matsatsi moo ba fuwang dijo tse kareng ditapole, dinawa le diapole, e leng sehla se setle ka ha tshokolo e le teng bophelong.

Ha ne ke le rapolasi ne nka se thabele ho ba le metjhini Ena. Ka hobane metjhini ena e nkela batho mesebetsi ane Batho tlamehile ba fepe malapa a bona ho re batle ba kgone ho etsa le ha e ka ba ke eng. Metjhini Ena ja ya loka mapolasing, ee yona e etsa mosebetsi o motle, empa batho ba lahlehelwa ke mesebetsi ene mesebetsi ya sokoleha setjhabeng. Jwale ka ho ba metjhini ena e nkela batho mesebetsi, e tlamehile ho re e seke ya teng dipolasing ho re batho ba tle ba kgone ho sebetsa mme ba thole meputso. Ho re ba tle ba kgone ho fepa malapa a bona, kapa ba kgone ho etsa le ha e ka ba keng ka meputso ya bona.

Ho lema meroho e ka reng pone, dinawa, mokopu, cabbage le tamati, di hlokahala ho jalwa maria. Hobane maria ha ho omelle haholo fatshe, mme o ka kgonahala ho re di hole ka nako mme di hole ka pele. Mme ha ho le jwalo, ho hlokeha ho re di nelwesetswe le ha e le maria a jwang. Ho nwesetswa teng di hlokahala ho nwesetswa, maria ke yona nako ya ho jala hobane ha o wa ha ho omelle fatshe. Ha o omelletse fatshe, dijalo di sokola ho hola.

Ke bona bothata ba batjha, e le ho re ba shebane le ntho tseo di leng pele haholo tse, tse bakang mahlo, e seng dintho tseo ba tlameileng ba sebetsa ka thata kapo ba sebedise dikelello tsa bona ho re ba tle ba tswelellise seo ba tla be ba sebetsa pele. Batjha ba batla dintho tse bobebe, e seng dintho tseo di tla ba fa bothata kapa hona ho re ba itshwara hloho ha ba tlameha ho etsa seo. Ke bothata ba batjha boo.

Ke nahana ke ntho e ntle ho re naha e kgutlele ho beng ba yona. Hobane ba ne ba e qhekanyeditswe ka botsotsi mme ba qhekanyetswa jwalo, ba qhekanyetswa ke motho e leng wa ha bo bona. Mme batho ba qhekanyetsang batho ba bang, ha ba tlameha ho ba teng e itseng. Hobane ba qhekanyetsa batho, ba qhekanyeditsi tlamehile ba tshwariwe, ba be le sekwebo ho phetha sehla seo ba se entseng ho batho ba bang. Mme ke ntho e ntle ho lokisa taba ya boqhekanyetsi.

Ho re batho ba tsebe ka menyetla ya technology, nka kgothaletsa ho re batho ba ikamahanye le batho ba nang le bokgoni ba ho sebedisa internet-e ho ka kgona ho ba thusa ho etsa dipatlisiso ka technology. Le ho tseba ho re ho etsahalang ka technology, enngwe e nka e kgothaletsang batho ho re ba e etse ho re ba tsebe menyetla ya technology, ke ho ya di company-ing tse sebedisang metjhini ya technology. Di-company tse ka reng mohlala, moo ho etswang dikoloi.

Bohlokwa bo botle ba di phoofolo ke ho re re ba le dijo tse hlwekileng setjhabeng. Mme ha ho bobebe ho re batho ba ka kula kapa ho ba le mafu a itseng ho tswa dijong tsa di phoofolo. Bophelo bo botle ba diphoofolo ho tshwana le ho re bophelo bo botle ba setjhaba. Ka hobane rele setjhaba re reka dijo tse tswang diphoofolong. Ha diphoofolo di na le bophelo bo botle, seo se bolela ho re re tla ja dijo tse hlwekileng ho sena di kgothatso di feng kapa di feng.